Ee nka akantsha merogo jaaka spinach kgotsa beetroot le fa e le gore ga di a tuma thata di botlhokwa mo botsogong mme di ka rekisiwa kwa mmarakeng.

Ee go jala diapole go tsaya nako e telele ka gonne di tlhoka maru a phodileng, fa o ka tlhokomela ditlhare sentle di ka ntsha maungo a mantsi a a rekisiwang kwa mmarakeng.

Ee ditamati di jalwa mo mmung o o nang le phepo e ntsi, di tlhokomelwa ka metsi le phepo ya dijalo, fa di setse di butswe di ka rojwa ka go kgobokanya ka matlho a bonolo gore di seke tsa senyega.

Peo e jalwa mo matsatsing a nonofileng ka metsi le manyoro. Dimela di gola sentle ka selemo santlha, fa di godile di sega ka matsogo kgotsa mo mekgweng ya kgwebo, dimela di omisiwa mo letsatsing kgotsa mo difungwaneng. Go fetola mmala le tatso ya rooibos e e phuthelwang mo koping ya tee bag kgotsa loose leaf.

Rooibos ga ena caffeine yalo o ka e nwa bosigo, e tletse anti oxidants tse di thusang go lwantsha dikoko tse di maswe mo mmeleng le go boloka letlalo le le nonofileng e ka thusa pelo le kgatelelo ya madi ebe e thuse megogo go nna le botsogo. Rooibos gape e thusa go fokotsa mathata a mmele le go tlosa kgatelelo mo mmeleng ka kakaretso ke tee e e monate e e senang le caffeine mme e nale melemo e mentle mo mmeleng.

Balemirui ba rooibos ba lebaganya le peo e e thata go gola, kgwebo e e sa tlhamaletseng le mathata a metsi le lefatshe. Go rarabolola ba ka tlhopa peo e e nonofileng ba dirise mekgwa e e siameng ya temo le go ikgolaganya le dikgwebo le baithapeledi ba temothuo ka maiteko le boikokobetso mathata a, a ka rarabololwa mme rooibos-e e gola ka botsogo le katlego.

Balemirui ba mango gompieno ba lebagana le dipheko tsa maemo a . Kgwebo e e sa tlametseng le mathata a metsi le lefatshe, go rarabolola ba ka dirisa mekgwa e e siameng ya temo ba kopa dikakanyo mo batheeledipele mme ba ikgolaganye le di-company tse dingwe ka boikemisetso le maiteko mathata a a ka fokotsega mme kgwebo ya mango e gola ka katlego.

Mango a a dirisiwang go dira dilo tse di nang le boleng jo bo oketsegileng jaaka dijeme, matute le mango a a omisitsweng a akaretsa maungo a a monate le a tlhago diapole, dikgowa le dikhilimi le mango a a jaaka dipina le dipeo tsa mogaka. Tsela e e botlhokwa ke go omisa mango sentle go a tlhotlha ka tatso le mala le go a tlhotlha go boloka boleng jwa dijo tse di monate le tse di phetseng sentle, ka tsela e maungo a nang a nna a bolokegile ebile a tla nna molemo mo dijong tse di fapafapane.

Maungo a a jalwang le go jewa thata mo lefatsheng lotlhe a akaretsa dinawa, diapole, le dipomoro go le yalo ka gonne a tlatsa dijo ka protein, vitamins le minerals mme a kgona go gola mo maemong a a farologaneng a legodimo ka jalo batho ba a ja go bona phepo e botlhokwa le botsogo jo bo siameng.

Merogo e e lengwang le e e jewang thata mo lefatsheng lotlhe e akaretsa dipepere, dikarotse, letlhare la kgomo, broccoli le dinawa. Go le yalo ka gonne e tla tsa dijo ka vitamins, minerals le fibre mme e kgona go gola mo maemong a legodimo a a ka yalo batho ba go bona phepo e botlhokwa le botsogo jo bo siameng.

Dithoro le mabele di botlhokwa mo temothuong ka gonne di ka gola mo maemong a a farologaneng mme di tlatsa dijo ka protein, carbohydrates le fibre. Mo dithulaganyong tsa dijo di dirisiwa go dira borotho, pap le dipholo tse dingwe tse di monate le tse di phepisang sentle ka yalo di thusa kgwebo ya temo le botsogo jwa batho.

Wine farming ke go lema dinamane tsa wine go tsweletsa veine, wine ke sengwe sa dijalo tse di jalwang ka maikaelelo a kgwebo le go dirisiwa mo dijong le dino. Peo kgotsa ditlhare di jalwa mo fatshe e e siameng di tlhokomelwa ka tlhokomelo mme morago ga selemo di otlwa go dira veine, ka bokhutshwane ke temo e e tlhokang tlhokomelo e e kwa godimo mme e botlhokwa mo kgwebong le dijo tsa batho.

Dilo tse di botlhokwa go itirela ditshingwana mo lelapeng ke peo kgotsa diapole, dimela tsa merogo tse di jaaka dikarotse le letlhare la kgomo dinawa le dithoro, mango a a omisitsweng le metsi le manyoro a tlhago ka go dirisa tse o kgona go tlhama tshingwana e e nonofileng mo lelapeng.

Go lemiwa ga rooibos go thusa tikologo ka gonne mekgwa e e siameng ya temo e boloka mobu o o nonofileng mme o tlisa sebaka sa mefuta e e farologaneng ya ditshedi, gape e sireletsa moneelo wa metsi le go fokotsa kgatelelo ya tikologo ka yalo go lemiwa ga rooibos go tshireletsa kgwebo mme gape go boloka tikologo.

Dithoro tse di botlhokwa ke dinawa, mabele le diphologolo tse di ntseng mo lefatsheng. Dijo tse di tswa mo dithorong tse di jaaka borotho, pap le diphologolo tse di monate di botlhokwa ka gonne di tlatsa dijo ka protein, carbohydrates, fibre le vitamin mme di thusa go boloka botsogo jo bo siameng le go tsweletsa temo le kgwebo ya dijo.